Uma ngabe uwumuntu odlala ojwayele ukudlala kwezemidlalo lokho kuyawusiza umzimba wakho ukuthi uphaphame. Uba nomzimba ophapheme nokwaziwayo ukusheshe ulwe nezifo. Uma ngabe kukhona inkinga emzimbeni umzimba wakho uyakhona ukuthi isheshe ibonakale ngoba uwumuntu ojwayele ukuwusebenzisa umzimba. Akufani nomuntu ohleze umzimba wakhe angawukhuthazi. Umzimba nje kubalulekile ukuthi usebenze ukuze yonke into ihambe kahle futhi nakwezempilo kuyakhuthazwa ukuthi umzimba wakho awusebenze umzimba.

Okubalulekile uma ngabe udlala ezemidlalo umzimba wakho uhlala ulolongekile. Uba nomzimba okwaziyo ukumelana nezimo, umzimba okulula kulula nokuthi emzimbeni wakho uma ngabe kukhona okungahambi kahle uyashesha ukubona ngoba umzimba wakho uyaphila. Ujwayele ukusebenza ujwayele uyayaluza. Uyashesha nokubona makuwukuthi engabe khona inkinga emese uya emtholampilo. Futhi umzimba wakho uyakhona ukulwa uyaphila udla nanokudla oku-right. Uma ngabe udlala uba fithi, awubi nankinga

Ngicabanga ukuthi imidlalo isafana ayishintshile kuwukuthi-ke esikhathini esiningi ey'ndaweni ey'semakhaya, kunemidlalo engajwayelekile khona njengemidlalo yo-cricket-i, ithenisi imidlalo engajwayelekile ey'ndaweni zasemakhaya. Kokunye kuya ngokuthi umuntu ukhulele kuyiphi indawo. Ey'ndaweni zasemakhaya le midlalo eminye iyimvela kancane, kanjalo kufana nezokubhukuda ama-activities amaningi nje amakhaya awekho. Imidlalo ekhona netuswayo eyokuthi uma kungukuthi awukwazi ukudlala ibhola, ibhola nje lezinyawo nebhola lezandla. Kokunye ngisho nasey'koleni impela emakhaya ayi kuyimvela kancane eminye imidlalo.

Ngiyakhuthazeka uma ngabe ngizwa lolu daba lenganekwane ekutheni wathengisa insipho ezenziwe ngezandla, waze waba nesitolo esiphumelelayo. Like ngiyakhathazeka, ngiyaqhuqhumezeleka ngoba lokho kungikhombisa ukuthi kwesinye isikhathi ukuze uphumelele sebenzisa lokhu onakho. Ungahlali uthule ungenzi lutho kodwa kubalulekile ukusebenzisa lokhu onakho nalokhu okuthandayo futhi nanokulandela amaphupho akho. Kungabibikho into ezokushonisa phansi kodwa ukulandela amaphupho akho uye phambili.

Uma ngizwa ngalolu daba okutheni umuntu wathengisa insipho ezenziwe ngezandla ezimakethe, waze waba nesitolo esiphumelelayo. Ngizizwa ngikhuthazeka nje kakhulu ukuthi ekutheni uwumuntu akumele uyibukele phansi into okwazi ukuyenza, akumele ubukele phansi imisebenzi yakho ngoba ingakwakhela ikusasa elikhulu. Ingakwakhela ikusasa eliqhakazile ingakuvulela iminyango. Okusho ukuthi kumele akumele uhlale ungawenzi umsebenzi owuthandayo nokwazi ukwenza. Intweni nanoma iyiphi into okwazi ukuyenza, kumele ugqugqumezeleke ekutheni yenze uye phambili uyenzisise futhi uyikhombise nakwabanye. Awazi hlampe khona abazoyidinga khona abazoyithanda. Mese iyaliphakamisa igama lakho.

Umsebenzi engike ngawuqala wokuzilibazisa ekutheni ngike ngingenza ubuhlalo ngenza ubuhlalo ngisebenzisa ukubuka amavidiyo ku-YouTube. Mengithi ngizowudayisa but uma sengiqala sengenza kuye kwabanzima kwesinye isikhathi ukusheshe uthole amakhastoma. Ngabuka ukuthi kubalulekile ukufunda uhlezi ngaso sonke isikhathi noma usuwazi umsebenzi wezandla kodwa ukuthola olunye ulwazi kuyohlezi kubalulekile.

Imphakathi indlela angayigcina ngayo imidlalo yesintu futhi iyigcine ibalulekile ithokozisa ekutheni kungenziwa imiqhudelwane kwenziwe imiqhudelwane phakathi emphakathini. Kube khona imiklomelo ezotholwa uma ngabe igqugqunyezelwa leyo mdlalo. Kube yinto nje ekhuliswayo eyaziwayo. Uma hlampe uma imidlalo isikhula hlampe sekungaqhudelana nangeyigodi ukuthi hhayi laba suke sebephumelele kule sigceme kuyohlanganwa nesigodi esiwukuthi kuphinde kudlalwe.